Ukubukela amamuvi ku-TV yesathelayithi nomngane wakho kungaba yinto enhle kakhulu, kodwa kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi nihlala nihlanganyele ngendlela enempilo. Ungabaqinisekisa kanjani ukuthi bazame inkundla ehlukile? Kukhona izindlela eziningi zokwenza lokhu, kodwa ezinye zezindlela ezinhle kakhulu, zifaka ukuxoxa ngezinto ezahlukene, ukuzama imisebenzi ehlukene, nokuqinisekisa ukuthi nihlala behlanganyela ngendlela enempilo. Kukhona izindlela eziningi zokwenza lokhu, kodwa ezinye zezindlela ezinhle kakhulu uzifaka ukuxoxa ngezinto ezahlukene, ukuzama imisebenzi ehlukile njalo njalo.

Ukuxhumana kwabalandeli. Izinkundla ezinjenge-Facebook Groups, Twitter, Reddit, noma Discord Servers, zivumela abalandeli ukuba baxoxe ngezinkanyezi zabo zomculo. Ama-alibhamu, izinkomfa noma imicimbi ethile. Lokhu kudala imiphakathi ehlangene lapho abantu babelana ngemibono, izincazelo, nokuhlaziya umsebenzi wezi-artists abawuthandayo. Abalandeli bebandla lomculo bangavula izingxoxo ezinzima ukuze baxoxe ngezincwadi zamasiko ezibhala ngomculo, noma bakhuthazane izinkanyezi ezintsha. Izinkundla ezinjenge-YouTube. Sound Cloud, Instagram, TikTok zinikeza abalandeli ithuba lokuthumela nokwabelana ngama khava, imishicilelo, kanye nemicimbi abahlanganyela kuyo. Lokhu kukhuthaza ukubambisana kwamaphrojekthi omculo. Abalandeli bomculo bangahlela izinkomfa zamasiko, izithombe zomculo, noma ukudala ama-fan covers asekelwe kumelodi noma isenzo somculo .

Uma nginganikezwa idatha elingenamkhawulo, ngingayisebenzisa ngokukhululekile ngaphandle kokukhathazeka ngokusetshenziswa kwedatha. Lokhu kusho ukuthi, ngingalanda amafayela amakhulu, ukubukela amavidiyo, futhi usebenzise izinhlelo zokusebenza ezidinga inani elikhulu le-inthanethi ngaphandle kokukhathazeka ngokusetshenziswa kwedatha. Ukuba nalo kungayishintsha indlela olonga ngayo idatha ngoba awudingi ukukhathazeka ngokugcina isikhala. Ungalanda futhi ulondoloze yonke idatha oyidingayo ngaphandle kokukhathazeka ngokugcwaliswa kwendawo yokugcina.

Yebo, ngiyawathenga amaphephandaba ngoba anikeza izindaba ezisheshayo esikhathini okuvumela abantu bahlale bekwaziswa ngezinto ezenzeka ezweni nasemhlabeni jikelele. Izindaba ezifana nemishado, izifundo, izinguquko nezinye izindaba ezenzeka emiphakathini zibalulekile kubafundi. Amaphephandaba athinta izinkinga zomphakathi ezifana nokungaqashwa, izimiso zomnotho, izimpi zamaphiko, ezezimali, futhi avule izingxoxo ezenzakalayo ukuze abantu babe nesibopho esikhulu. Amaphephandaba anikeza izincazelo nemibono ezinzima ngezindaba zezepolitiki, izinguquko, nemigomo yomphakathi. Lokhu kuvumela abantu ukuba baziqonde kahle izinqubo zabaholi nemiphumela yezinqumo zabo. Kubafundi, amaphephandaba njengalezi zinikeza ithuba lokuba nezinye izinkundla zokuphendula ngokwaba izimvo zabo ezithinta izihloko ezithile.

Inkundla ye-telemedicine isebenza kahle, inikeza ukufinyelela ukushesha ukuvikela kwezempilo, ukusabalalisa ulwazi lwezempilo, futhi ithuthukisa isilinganiso sokunakekelwa kwezempilo kubantu abaningi. Lokhu kudala imiphumela engcono kubantu basemaphandleni noma abatholakali kahle , abangatholi kahle izikhungo zezempilo. Ukwehlisa izithiyo zokufinyelela, ukunikeza ukufinyelela kulula kwi-telemedicine kubantu abavela ezingxenyeni ezihluphekayo, izindawo zasemaphandleni, noma imiphakathi ebucayi kuzoba nomthelela omuhle ekwenzeni ukunakekelwa kwezempilo kube lula. Izinkundla ezihlukene ezifana ne-mobile apps, noma amawebhusayithi ayatholakala ezingeni lokuxhumana kumadivayisi alula noma aphansi. Ukuqwashisa umphakathi ngezinhlelo zokwelashwa ezinkinkimbi kuzosiza abantu abaningi ukufinyelela kubantu abawochwepheshe.

Ifomethi yezindaba entsha yeziteshi zemisakazo yomphakathi ingase ibandakanye ukusebenziswa kwezinto eziningi ezahlukene, kufaka phakathi ukusetshenziswa kwezindaba ezibukwayo. Lokhu kungasiza ekwenzeni izindaba zibe nomthelela kakhulu kubalandeli. Ukusetshenziswa komculo, lokhu kungasiza ekwenzeni uhlelo luzwakale luthakazelisa futhi lujabulisa. Ukusetshenziswa kwezingxoxo, lokhu kungasiza ekwenzeni abalaleli bahlanganyele ngokwengeziwe. Ukusetshenziswa kwezindaba ezithunyelwayo, lokhu kungasiza ekwenzeni abalaleli bahlanganyele ngokwengeziwe. Ukusetshenziswa kwezindaba ezivela kubantu, lokhu kungasiza ekwenzeni abalaleli bezwe sengathi bahlanganyele ngokwezizwe. Ifomethi yezindaba entsha kufanele ibe nokukhethwa okuhlukahlukene kokuzwakalisa ukwenza kube lula kubalaleli ukuthola ulwazi olufanele. Kufanele futhi ibe nokukhethwa okuhlukahlukene kokuthola ulwazi.